Yebo, seke ngahlala naso, nalo idatha isikhathi eside ngingenalo. Njengamanje sikhuluma, anginalo idatha. Ngise-internet cafe, ngi-connect-ile ukuze ngizokwazi ukuthi ngenze i-assignment-i yami. Ibuhlungu kakhulu indaba yedatha ezweni lethu, esihlala kulona. Liyabiza idatha, hhayi indaba yokudlala. Alikho lula idatha ukuthi ukwazi ukuthi ulithole, kubiza yonke into. Nedatha, ayi liyamangaza and noma selikhona liyashesha ukuphela.

Yebo, seke ngazithola ngiphelelwa idatha ngingalindele. Ngangise-Pinetown, ngiyohlangana nomuntu thizeni, ngizoxhumana naye ngefoni ukuze ngimthole ukuthi umamaphi nendawo. Ngasizwa ukuthi nga-connect-a nge-hotspot komunye umuntu owayekhona eduzane. Ngakwazi ukuthi ngimthole umuntu engangiyohlangana naye.

Cha, idatha alikaze li-expire ngingakaqedi ukulisebenzisa ngenxa yokuthi izinto esuke kufanele ngizenze ziningi kakhulu, ngesinye isikhathi ngisuke ngisebenza ngalo. So, liyaphela kunokuthi li-expire.

Uma ngingathola idatha elingenamkhawulo, ngingalisebenzisa ngokuthi ngibheke imisebenzi nama-learnership, ngi apply-e futhi uma , kukhona engikutholayo. Ukushintsha, yebo kungashintsha indlela engilisebenzisa ngayo, ngingalonga ngoba ngiyazi ukuthi vele idatha likhona and ngenza leyonto ebalulekile ngaleso sikhathi le uma ngifanele ngiyenze.

Indlela engivamise ukulithenga ngayo idatha, ngivamise ukuthenga i-airtime kwi-ephu yasebhenki, ebese ngithenga idatha efonini. Ezinye izindlela engizaziyo, ukulithenga direct esitolo.

Cha, akukaze kwenzeke kuhlale iviki lonke idatha ngingenalo. Isikhathi eside, esengasihlala idatha ngingenalo u-three days.

Izinyathelo engingazithatha wukuthi, ngiqoqane nabanye abantu abanenkinga ebhekene neyami, ukuthi bakhona yini na. Ebese siyahlala phansi sicubungule ukuthi iyiphi indlela esingenza ngayo, namasu esingafika ngawo ukuze sithole ukuthi kahle kahle, idatha why liphela ngokushesha okungaka.

Uhlelo lokusebenza engilaziyo mina elisebenzisa idatha eliningi, u-Microsoft Teams, kanye no-Zoom.

Yebo, kunjalo and futhi lokho yiqiniso elimsulwa elingena kuphikiswa, ukuthi ukusakaza amavidiyo nomculo, kudla idatha eliningi kunokuphequlula noma ukuthumela imiyalezo.

Izinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili. Idatha ulithenga uma liphelile, njalo uma lingasekho uyalithenga wena ulifake. Kanti inkontileka, bayakunikeza idatha, uqale ulisebenzise ulisebenzise lonke, ebese ukhokha ume ngabe seliphelile, noma ukhokha ekugcineni, noma ekupheleni kwenyanga. Kuya ngani ukuthi nivumelene ngokuthi nikhokhelana nini, ngesonto, noma ngeviki, noma ngenyanga.

Ukuzulazula, ukuhamba nje ungazi ungana ndawo eqondile oya kuyona. Kuphela uyahamba nje, uzibukela izindawo ngenxa yokuthi awuyazi, ufuna ukuyijwayela, ukubuka nendlela izinto ezenziwa ngayo ngoba usekuhambeni.

Cha akunjalo, amanethiwekhi amanje uma isivumelwano sesikhathi senani ledatha lakho sesiphelile, idatha lakho noma kuthiwa kusele elingakanani, liyacinywa, ungabe usakwazi ukwenza lutho ngaphambi kokuba uthenge elinye.

Ngolwazi lwami, yebo umehluko ukhona. Ngiyawazi, seke ngawubona.

Izinzuzo zokuhlinzeka ngosizo ngezilimi zendawo, zibaluleke kakhulu, ngoba ulimu luyinto olubalulekile and kumele luhlonishwe, lungapheli.

Engingawasebenzisa ukuze usebenzise usekelo lolimi lasendaweni, ukuthi ngibe khona kuleyo ndawo, ngazi ukuthi kusetshenziswa luphi ulwimi, ebese ngifika namaqhinga, amasu engawasebenzisa.

Izinzuzo zokuzihlinzekela ngosekelo ngezilimi zendawo, zingasiza ngokuthi ukuzihlinzekela kuyinto ebaluleke kakhulu and ayikho into engakufika nje, isifika esithubeni, sekuyisigubhukwane, ungayilindele ume ngabe uzihlinzekele ngosekelo zilimi zendawo.

Lento okwekhulunywa ngayo lapha, anginalo ulwazi lwayo.

Anginalo ulwazi lalokhu okukhulunywa ngakho lapha. Ngoba angiqondi ukuba yini usekelo lolimi.